Ley'timela abathi yiphephile, ngicabanga ukuthi bakhulume ngaley'timela lezi ezintsha esezikhona njengamanje, lezi ey'kwazi uku-sense-a into ekhona kujantshi, ekwaziyo ukuzwa uma ngabe kukhona into khona, bese siyama. Ayifani nalezi ezakudala, lezi ezay'vele zithi nje uma zingekho esiteshini seziyodudula kwasani ngisho ngabe khona umuntu hlampe ozama ukuyibulala ulele kujantshi, bese fike sigibele kuye njalo. Hhayi lezi zamanje zi-right kakhulu, zi-right kakhulu ngoba nje uma kukhona into ekhona ziyama, ngabe umuntu, noma isilwane, asashayisi muntu nje isitimela. Siyakwazi uku-sense-a bese siyay'mela njalo, bese ayasinda umuntu nanoma ngabe ubesesithathile isinqumo sokuthi uyaqeda ngempilo yakhe. Hhayi, zi-right kakhulu, zi-right kakhulu.

Bengicela ukukubingelela, mfethu. Bengithanda ukuxolisa lapha sekunenkinga esingehlele lapho esitimeleni. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa ithikithi lami lokugibela angisaliboni. Bekade ngilifake esikhwameni, sengilicinge, sengilicinge angisazi ukuthi ngisizakala kanjani. Ngike ngathinta lapha esikhwameni sisahamba isitimela, njengoba nje bengiphakathi angazi noma ngikhiphe ifoni, kuyobe mhlampe liqathake ngaleso sikhathi. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngiyisiboshwa uma ngabe ngitholakala nganathikithi, kodwa iqiniso ukuthi ngilithengile, ngingene nalo, benginalo, ngilishayile, ngilikhokhele, angigibelanga mahhala. Kodwa umthetho uyangilahla uma ngabe sengitholakala ngingenalo. Ngithanda ukuxolisa kakhulu mfethu, hhayi ngoba ngidelela lilahlekile.

Uhambo olude engake ngalithatha laluya eThekwini, ngisuka kaNongoma ngizohamba ngebhasi. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani i-alarm shuthi ngalicupha langachupheka, lase lingishiyile ibhasi. Ngenhlanhla kwakukhona umhlobo wami owayekhona, owaye nemoto owangisiza-ke saligijimela ibhasi, gijimela ngemoto encane ngaphambili, ngakwazi kanjalo-ke ukulithola. Ngasizakala, inhliziyo yami yayingeve isibuhlungu sengibuka nje ukuthi hawu sengiyohamba ngani. Hhayi, ngasizakala ngathol'ibhasi ngaqhubeka nohambo lwami olwaluya eThekwini.

Esimweni esikanjalo, angazi ukuthi ngingasizakala kanjani, kodwa angiboni ukuthi ngingalala esigangeni. Nginey'hlobo ey'ningi, ney'ngane zabantabami abantabami asebephumelele empilweni asebeney'moto. Ngicabanga ukuthi nje hheyi, bangazama ngayo yonke indlela ukuthi bang'landa la engisuke ngifelwe khona ibhasi, uma ngisuke nje ngikhalile, hhayi kuyazwela shame. Uma ngimemezile nje bayasabela. Ngicabanga ukuthi hhayi bangangisiza bangangitakula ngoba hhayi, angiboni ukuthi ngingalala esigangeni. Kuthiwa nje endleleni phakathi nobusuku? Hhayi ngicabanga ukuthi impela, hhayi sekungangenelela umndeni, sekungsebenza amaselula impela.

Into nje engathanda ukuyishintsha ngamabhasi amabanga amade, bengingafisa nje ukuthi o-driver o-driver babe babili. Ashayele omunye, omunye aphumule. Athi uma ekhathala omunye, omunye athathe ibhasi ashayele, ngoba eyi lezi ngozi eziba khona zidalawa yilokhu ukushayela ibanga elide bangaphumuli. Kanti uma besuke beshayela bebabili, kube khona umshayeli, kube khona umsizi wakhe, uma ekhathala umshayeli, alekelele umsizi wakhe ashayele. Lokho kungadala ukuthi iy'ngozi emgwaqeni zamabhasi zinciphe, njengoba nje, njengoba sizoya ephasikeni, akuzoba ngozi, ngozi ile nto yokuthi abasitholi isikhathi sokuphumela. Abalali amabanga amade.

Ngokucabanga kwami, ngiye ngizitshela ukuthi le migwaqo enama-potholes, idalwa izimo zezulu iy'khukhula, ngiye ngizitshele lokho ukuthi into egqobhoza umgwaqo eyenza ibe nemigodi isimo sezulu ukuthi mhlambe kuye kwaba ney'khukhula, umhlabathi waguguleka kakhulu, imvula ibinkulu. Anginaso, anginalo ulwazi oluqondile ukuthi kahle, kahle idalwa yini. Ngiye ngizicabangele nje ukuthi shuthi idalwa iy'khukhula, iy'mvula ey'suke kade zinkulu.